Sena ke ntho e sa nthabiseng haholo hobane ha o bitsa Uber e lokela ho nka wena e o tsamaise eo fihlise mo o fihlang teng. E seng e kopanye batho ba babedi ba ya nqa e seng nngwe. Seo ha sa loka hobane o tlo patala ho fihlela moo motho a fihlang teng le hore o tlohe mo o fihle mo wena o fihlang teng mme tlamehile o nke ho tloha moo o nkileng ho fihlela moo o busang teng. E seng a kopanye batho ba babedi leetong le leng, mme ebile batho bao ba sa tsebaneng le ho tseba a. Kapa ba saye le ba saye sebakeng se le seng, ke ntho e seng hantle haholo eo.

Ha ke bone di le boima hobane moruo wa naha wa tura, mme le yona petrol e ya tura. Mme ke bona e le tjhelete e lekaneng hore e ka nkisa toropong.

Ntho ena ke ntho e seng hantle ebile ke ntho e sa lokelang hore etsahale, hobane di ntwa tsa ditekesi ha ona mo di amanang le bapalami teng. Mme bo Raditekesi tlamehile ba lwane bale bang ba seke ba kenyeletsa bapalami moo hobane sena se ba ka di kotsi haholo. Mme le bapalami ba bang ba qetella ba lahlehetswe ke maphelo a bona ka ntho e ba sa tsebeng.

Ntho ena ke ntho e mmakatsang haholo hobane ba bua taba ya hore ngwana ha na le dilemo tse tharo, o lokela hore a dule setulong. Mme o mo patalle tjhelete ya hae ya hore a palame taxi. Ngwana wa lemo tse tharo o ka kgona hore o mo kuke, a dule hodima hao jwalo ka motswadi mme o seke wa mo patalla. Empa bona ba bua taba ya hore ha ngwana ha sana dilemo tse tharo o lokela hore a patale tjhelete e tshwanang leya motho o mong le o mong.

Ke kwatile haholo hobane diaparo tsena tsa ka ke ne ke tshwanela hore ke di apare bekeng e tlang, ha ke ya lenyalong. Mme jwale ho se fetile matsatsi a mangata. Kea ipotsa le hore ke tlo apara eng hobane ke ne ke se ke di rekile mo ke di rekile mose ke tseba hore ke tlo apara tsona. Jwale kea ipotsa hore ke tlo ema nako e kae hobane se ke eme nako e telele haholo hobane beke e tlang kea lenyalong ka tsona diaparo tseo. Ke kopa le etseng ka potlako hobane kea di hloka, ke di hloka ka potlako.

Seo se bolela hore bese ena ke bese e sa hlokomelweng kapa hona ho kolomakua hobane maphela a rate mo ho nang le bohlaswa. Mme sena ha se nthabise hobane re na le diaparo tsa rona ka moo, re na le dijo tsa rona ka moo. Mme maphela ana a tla tloha a kena diaparong tsa rona kapa hona dijong tsa rona. Bese e lokela hore e kolomakuwuwe ho etswa bo nnete ba hore le di festere di a bulwa, le hore e iswa mo ho hlatsuwang makoloi teng. E kgone hore e hlweke Maphele a rata moo ho nang le ditshila teng.

Nkese thabele ho arolelana sepalangwang sena, hobane ha ke batlile yona Uber kapa Bolt e be le hore ke tatile ha ke batle ho ya taxi-eng. Hobane taxi-eng ke tlo ema nako e telele hore ke emele taxi e tla le, mme ha ke bitsa Uber kapa Bolt e be ele hore ke tatile. Ke hloka hore e nke ho tloha moo ke dulang teng ho ya mo keyang teng ka potlako. E senge ke kopanele le motho o thole motho eo hore o ya hole kapa ba qala ka motho oo pele babe ba latela ka nna. Mme seo se tlang ja nako e telele haholo.

Ke utlwa bohloko ka taba ena ya koloi ya ka, e ke rekileng e ntjha hobane ke patetse tjhelete e ngata ngata haholo mme ebile ha ne ke patala tjhelete ena ha ka sokodisana le wena. Empa wena koloi ena o mphileng yona e ya nsokodisa haholo ha ke tsebe hore ke etse jwang, neng neng e qhala oli neng neng e qhala petrol. Jwale ha ke tsebe ke tlo etsa jwang hobane seo se senyehela nna. Tjhelete ena ha ne ke o fa yona re ne re dumellane ka hore koloi ena ya hao ha e sokodise mme e tla nqhoba nako e telele. Empa jwale ke dula ke reka na le di ntho tsa dikoloi ka koloi ena e sokodisang. Ke kopa ho tlisa mo o ko tlo e lokisa hantle hobane nna ka kgotsofala ho hang hobane le tjhelete yaka ke bona e tsamaetse mahala kapa e tswetse mahala. Jwale ke kopa ho tlisa mo, o tlo e lokisa oe hlahlobe mme o mphe yona e le maemong a hantle. Kapa o kgutlise tjhelete ya ka e itseng.

Eya sena ke ntho e ke e ratang. Hobane mmele o hloka hore o ke o phomole le kelello e kelo phomola sebakeng se seng jwalo ka bo Durban bo Cape Town. Eseng e be sale, o ntso dutse nqa e le nngwe kapa sona sebakeng se le seng. Mme o hloka hore o ko phomotse kelello kapa o phodise kelello, o ko o lo ithabisa. O ko o lo kena ka hara le lewatle.

Dinako tsa bese ta ho ya Mpumalanga di ke nako ya Mantaha ho fihlela Labohlano, mme Mpumalanga yona e tloha ho monana Foreisetata ka hora ya bosupa hoseng. Mme o lokela hore o fihle ka hora ya pele ho hora ya pele ho hora ya bosupa. Mohlomong ka metsotso e leshome le metso e mehlano kapa metsotso e mashome a mararo pele ho hora ya bosupa mme o kgone hore o dule hantle ka beseng le hore bese eke seke ya o siya. Re tsamaye hantle ka nako, empa ha e re hora ya bosupa hoseng bese ya tsamaya mme bese e ngwe ke ha ke ya hora ya bobedi motsheare, mme o lokela hore o fihle bonyane mashome a mararo pele kapa leshome le metso e mehlano. O seke wa fihla hantle hodima hloho ka hora ya bobedi kapo ka hora ya bosupa hobane seo se tla etsa hore bese e o siye. Kea leboha.